Ke bohlokonyana hore ya ka yona, ke etlo etsa jwang? Ke tlo tlameha ho kalama ke nne ke ye hole? Kapa ke tswelle ke sebedise mohala wa ka wa thekeng, ke sebedise di-App? Ke bohlokonyana. Ne ke lebeletse hore e tla ba teng. Mara ke tla leka hore haebo kannete e potlakile taba ya teng ke mpe ke sebedise tse tse ding le ha di-bank charges di ka n-charge-a haholonyana.

Dumelang le kae? Ke lakatsa ho kenya nna le molekane wa ka le bana ba rona ba bararo medical aid-ing. Empa ha ke tsebe hantle hore company ya rona e sebetsa le di-company di feng tsa di-medical aid. Ke kopa o mpontshe ke bone tse haufi ke di feng, ha re ya re tsebe re ya ho kae. Rea leboha.

Ha jwale ke nahana Tlholo Victory Funeral Services hobane ka ntle le hore motswadi wa ka o e tshepile o la kgetha yona ha ne ntse ke hola, ke bone e entse mosebetsi o motle ho pata e mong wa moaihisane wa rona e re mo patileng e se kgale. Ke bone tsamaiso e ntle haholo le ka nako ba sebetsa hantle. Ke kgotsofetse.

Motswalle ha o etsa kopo ya tjhelete ba tlo qala ba o sheba ba kopa ID ya hao, ID number ba e sebedise hore ba kgone ho o bona hore credit score ya hao o eme jwang. Hore ba ka o ba ka o tshepa na. Hore o motho ya tlo kgona ho patala credit card. And then ba o hlalosetse hantle di felletse hore o tlo sebetsa o tlo sebetsana le bona jwang. O sebedise karete eo ya hao jwang haeba ba o thola o le motho a ka kgonang ho thola tshebediso eo.

Account ya check yona ke ha o patala dintho feela mehla ee ha o na di-expenses tsa tsa mehleng ha o batla ho patala maybe o batla ho patala motlakase kapa eng. And then ye ya pokello ke ha o batla ho hodisa tjhelete ya hao o e behele letsatsi le matsatsi mo ho ka etsahalang hore mohlomong ha o sa sebetsa kapa ha o na tjhelete e enough hore o tlo e sebedisa bakeng sa molemo o itseng.

Motswalle ho ya mashonisa ha se mopolo o motle ho hang. ho na le kotsi mono. Ke o eletsa hore o ye bathong ba molaong ba sa tlo o hlekefetsa. Ke o eletsa hore o berekise service ya personal overdraft bankeng ya hao. O tla thola thuso e betere moo.

Nna ke nahana tekatekano empe e ka fihla haeba mohlomong wena ha o motho ya nang le boikarabelo tjehelete ha o e sebedise hantle. Ha o na boikarabelo. Ha o patale dikoloto tsa hao hantle. Ke hore tsamaiso ya hao ya bank account tje ha e tshepise.

Ena taba e bohloko batho nengneng haholo ka nako ele ha selemo se fela re tlameile ho keteka ho ba le bana ba dinokwane ba re ba bitsang di-scammer-ra. E mong o thole hore o thotse message founung. Ka mora hore a thole message oreng hello, tjhelete e nkuwe bankeng. Kapa ba bang ba tshwerwe poho katlung ba ba kwalle ba batle hore ba bule di-app tsa bona ba ba nkele tjhelete hobane App-o e o bona mono.

Ke leboha haholo ha le mo o nthusitse ka tjhelete e le o la wa nkadima yona. Ke ila tshepisa hore ke tla e patala ka nako ena ya selemo. Empa ho bonahala ho le hobe haholo. Ke kopa hore re sebedisane mmoho hore o mphe nakonyana hore ke kgone ho e kopanya tjhelete eo ke e kgutlise.

Tax Free Savings Account yona e o thusa ka ahore ha o thola tjhelete tsa hao ha di jewe hobane ha o thola interest, di-dividends tsa hao kapa tsona di-capital gains tsa hao, tax ha e no di ja moo. Ene e o fa bokgoni ba hore o se ke be wa hlokahala hore o patale niks ha nako e ntse e ya.

Eya hle molemo wa tjhelete eno o tlo ntswela hore ka tlung ka mole ho na le tse ngata tse ke batlang ho di phethisa bakeng sa ka le bana. Ene tjhelete eo ke tlo e sebedisa ka hore kea tseba, ke tlo rekela bana diaparo tsa Keresemese. Ka mora mono tjhelete eno e tla thusa ho ba rekela, ho tsipanyana ke tlatselletse tjheleteng ya bona budget-eng ya uniform-o. Be ke reka le dijo ka tlung.